Ngingenza amaphosta azobe echaza ukuthi yini umushwalense womngcwabo, ngiphinde ngigqamise ukubaluleka kwawo. Ukubaluleka kokucabangela noma ukuhlela ikusasa. Ngiphinde ngenze amaphosta azogqamisa imibono eyiphutha mayelana nomshwalense womngcwabo. Ngiphinde ngenze namaphosta abazogxila kakhulu ebunzimeni umndeni ongase ubhekane nawo uma ungenawo umshwalense njengomzali.

Imiyalelo engingagcizelela kuyona ukukhuthaza abanikazi bamapholisi ukuthi baqonde isikhathi sokulinda. Isikhathi sokulinda ukuthi ipholisi yakho ivuthwe, izinhlobo nezinhlobo zezikhathi zokulinda nezizathu zazo. Imigomo nemibandelo yesikhathi sokulinda njengokuthi, kwenziwe njani uma umphathi wepholisi edlula emhlabeni ingakovuthwa ipholisi yakhe. Nesimo sempilo neminyaka yomphathi wepholisi.

Isikhathi sokulinda wepholisi sinomthelela omkhulu, ngoba siyakuthelela nokwanda kwesikhathi sokuvuthwa kwepholisi. Nokunciphiseka kwamalungiselelo nezivumelwano zomngcwabo ngokwekhava. Nomndeni ungagcina usulinda isikhathi eside uma usufuna ukukleyima ipholisi usufuna ukungcwaba.

Ngicela ukubuza, emva kokubhalisela umshwalense womngcwabo, singakanani isiqiniseko sokuthi ipholisi yami ngeke ihoxiswe ngezizathu ezithile?

Yebo, ngiyacabanga ukuthi bangagcina sebelingeka. Ngicabanga ukuthi balingeka ngenxa yokuthi singabantu vele ukunganeliseki yinto esinayo egazini. Lokho kungadala ukuthi ubone engathi usenemali ebhenki, ubone engathi idatha osenalo selilincane. Ugcine usulithenga ngenxa yokulibona.

Ayikho into eletha ukuthula empilweni yabantu esibathandayo njengomshwalense wempilo. Umfazi kabhuti ngamubona ekhululekile ngesikhathi kungcwatshwa ubhuti. Ngenxa yalo mshwalense akukho ayekephoqelekile ukuthi akwenze noma azithole esegijima komashonisa efuna imali yokungcwaba. Zonke le zinto zenziwa abantu bomshwalense, wakwazi ukumfihla ngesizotha ubhuti.

Ciphaza kwi-ephu yakho yasebhange. Khetha ukuthenga umoya noma idatha. Faka inani lohlobo lomoya ofuna ukulithenga, idatha noma umoya. Faka izinombolo zephini yakho yasebhange.

Yebo, usangawubhalisela u-UIF. Nazi izindlela zokubhalisela u-UIF. Bheka imigomo nemibandela ye-UIF,ukuthi uyahambiselana yini nayo ukuthi ungayithola. Bheka amaphepha adingakalayo ukuze ubhalisele i-UIF. Bhalisa imininingwane yakho mese uyayithumela. Linda babuyele kuwena mese ulinda isikhathi esingango-twelve months. Thola imali yakho ya-UIF.

Ngizizwa nginganeme neze ngale mali ekusuke kumele ngiyikhokhe yenzalo kamashonisa, ngoba kusuke sekufana nokuthi ngiyamupha lenye imali engaphezulu, ngoba ngisuke sengikhokhile le esisuke sesivumelene ngayo.

Nazi izinyathelo zokwenza umshwalense wemoto. Enza uphenyo mese uthola umshwalense ohambiselana nawe. Bheka imigomo nemibandela yomshwalense. Hlanganisa amaphepha adingakalayo, sayina mese uthumela amaphepha adingakalayo. Nazi izinto emele ezibalulekile ekusetshenzelwa phezu kwazo. Qondisisa yonke imigomo nemibandela. Bheka okuhle nokubi ngalowo mshwalense. Thola mese uyazi imali ezotonyulwa yomshwalense.

Amadokhyumenti adingekayo uma uzoqala ibhizinisi. Ilayisensi yebhizinisi, ukubhaliswa nezitifiketi zebhizinisi, i-tax number, ikheli lebhizinisi elibhalisiwe, umazisi womphathi webhizinisi.